Ke a leboha ho ikopanya le sekolo sa rona, mabapi le potso ya hao ka hore na ke hobaneng ha sekolo sa rona se se na thuto ya e shebaneng le tsa Bophelo. Ho na le mabaka a mmalwa. Lenaneo la thuto, curriculum, sekolo sa rona se latela lenaneo le amohelang ke lekana ke lekala la thuto. Mehato ka ho etsahala hore thuto e shebaneng le tsa bophelo e akaretsa ho tsa size. Ya bobedi, ho haella ha matitjhere a kgethehileng ho ka etsa hore sekolo sa rona ha se fumane matitjhere a kwetliseditsweng hantle ho ruta thuto ya lekala la Bophelo empa re ntse re sebetsa ho e kenyelletsa.

Ke mohato o moholo wa ho ntlafatsa ditaba tsa bophelo bo botle haholoholo bakgatjhane le batho ba hlokang thuso ya tshohanyetso. Jwaloka motho a immeng a kileng a thuswa ke clinic tsena. Ke utlwisisa hore mmuso o sebetsana le mathata a mangata haholo ho kenyelletswa matsete a hlahiswa le ba basebetsi. Ho boloka di-clinic di butswe bosiu bohle ho hloka dingaka le basebetsi ba bangata hammoho le disebediswa tse lekaneng. Tlhokahalo e phahameng ya ditshebeletso, ka lebaka la palo e kgolo ya batho ba hlokang thuso ho ka etsahala hore di-clinic di be le mefokolo ka dinako tse ding. Tshireletso le polokeho, ho boloka clinic e sireletsehile bosiu ho hloka mekga mekgwa e metle ya tshireletso.

Taba ena e bohloko, e bohloko hobane ha ho tshwane ka moo batho ba metseng le ba ditoropong ba thusang ka teng ke mmuso. Hangata batho ba dulang ditoropong ba fumana thuso kapele ha ba metseng bona ba tlameha ho ema nako e telele kapa ba sokole ho fumana ditshebeletso. Ya pele, ho hloka ditshebeletso tse potlakileng ha motho a kula kapa a hloka thuso ya tshohanyetso, ho fumana thuso metseng ho ho nka nako e telele haholo. Sena se beha bophelo kotsing haholoholo ba bakgatjhane, maqheku le bana. Ho se tsotellwe ho ha maemo a batho ba metseng ho bonahala eka metseng ha e fuwe bohlokwa bo lekaneng ke mmuso, ha di toropong tsona di fumana ka pele ha ho hlaha bothata.

Ho bohlokwa hore batho ba nang le mafu a sa foleng ba fumane tlhokomelo e nepahetseng ka lebaka la dintlha tse latelang. Ya pele, ho laola maemo a bona. ba fofa a sa foleng jwalo ka lefu la tswekere, kgatello ya madi a e phahameng kapa bohlokwa bohloko pelo a hlahisa mathata a mangata haeba o le haeba a sa laolehe hantle. Tlhokomelo e nepahetseng e thusa ho boloka maemo a bona a se a sebetsa hantle le ho thibela mathata a mang a ka hlahang. Ya bobedi, ho fokotsa mafu a amanang le mafu a sa foleng. Ha motho a fuwa tlhokomelo e nepahetseng ho ka fokotsa kotsi ya ho ba le mafu a mang a tshwaetsanang ke mafu a sa foleng, jwalo ka senya le dintho tse ding tsa mmele.

Ho sireletsa ho mafu a kotsi. Lebollo le thusa ho sireletsa batho ho mafu a kotsi le a sa foleng jwalo ka deteriorate portfolio , top courtesies . Le ho hlokomela ho se tshwane ho ho tse ding, e sireletsa batho le ba bang ba ho se kgethollane le mafu a a mathata a kotsi. Ho fokotsa dikotsi tse tse kabang teng. Lebollo le thusa ho fokotsa kotsi ya ho tshwaetsana le batho ba bang haholoholo ho bana le batho ba bang ba nang le maemo a phahameng a ho a ha a ho amahanya le mesebetsi wa bophelo bakgatjhane. Batho ba nang le maemo a hlalosang a hlolwang ka bang le why?

Ho hlahloba bophelo bo botle ke tsela ya bohlokwa ya ho hlokomela bophelo ba motho, haholoholo ho ba nang le mathata a bophelo bo botle. Ke bohlokwa ho etsa hlahlobo ya bongaka ka nako, mme le ha hole jwalo ho na le mabaka a mangata a etsang hore ho be le boikarabelo ho etsa jwalo. Ya pele, ho fokotsa kotsi ya maemo a bophelo bo botle. Ho etsa hlahlobo ya bongaka ka nako ho thusa ho fumana mathata a bophelo bo botle e kabang teng ka nako ya early. Ho qoba mathata a ka hlahang ha morao. Ho ka kenyelletsa le ho tseba mathata a ka kgathallang kgatello ya madi e phahameng, tswekere kapa madimabe a pelo le ho qala kalafo ka pele.

Ho reka malapa ke mohato o bohlokwa hlokwa ho boloka bophelo bo botle le ho netefatsa hore malapa a ka phela hantle a itshoarele. Mona ke tse ding tse ding tsa melemo ya ho rera malapa ya pele ho laola boholo ba lelapa ho rera ka malapa ho thusa ho kgetha palo ya bana ya lelapa laka Ho tsamaisa le kae e tsamaisang ho netefatsa hore na disebediswa tse lekaneng tsa madi le nako ya ho hlokomela bana bophelo bo botle ba mosadi le bana le ba bana, ho rera ka malapa ho thusa ho netefatsa hore mosadi o tla ba le bana. Ha se a loketse le hore o ka laola ditlhoko tsa bophelo ba hae ba lelapa ka nako e lokelang ho fokotsa kotsi ya mathata a kang a tswalo e boima.

Motho a ka ipotsa hore na mehla ena kea bo mang, ho tswa kae le hore na ho baleha ka ho tswa ho tshoswa mehla ena Ho kaba le merero e feng? Puo ena e fana ka maikutlo a ho qoba tshusumetso ya meea e maybe le ho hlahloba mabapi le ditaba tsa setso le tsela e amohelehang. Philosophy tse fapaneng tsa tshimoloho le phehello ya mare ho latela setso sa hao e ka ba karolo ya ho qala, ho etsa meetlo wa ho bala le ho hlahloba ka mehla, e maybe le tsela e fapaneng ya ho ba le phehello mabapi le setjhaba